Ke tlo tletlebang ka hore nkgono o ne a lokela ho fumana theko e ikgethileng ya batsofe. Mme o ile a qobellwa ho lefa tjhelete e felletseng. Ke tla kopa hore ba hlomphe ditheolelo tsa molao le ho mo buseletsa phapang ya tjhelete.

Mmuso o ka kenya mananeo a ho fana ka ditulo tsa mabidi mahala kapa ka theko e tlase. Mme dipetlele le di-clinic-i di be le tsona tse fumanehang bakeng sa batsofe.

Hobane bophelo ha bo rekiswe le notahi ha ya dumeletseha le taba ya lebelo.

Eya, ka ho tsoha lata o thole e fihla pele ke qeta ntho tse ke tlametseng hore ke di etse. Yona e tlo fihla ke soka ke qeta. Ebe ke tswa late mme ke fihla mosebetsing late.

Haesale re eme re emetse bese, re kopa ho tseba hore ho etsahalang hobane le nako se bile e shapile e fetile. Ha hona ha ona letho le leng hore le teng e sa le re ema mona re emela bese. Ha ho nko ho tswa ha ho nko ho tswa lemina. Jwale ne re kopa ho tseba hore ho etsahala eng hobane ha hona le motho ya re jwetsang hore ho etsahalang. Ha hona le niks e hlayang e tlo re jwetsa hore ho na le se etsahetseng.

Hwa etsahala hore batho ba di tsamaisang ba kopane le mathata tseleng. Mme o thole hore di nkile nako tsa hore di fihle, empa re kopa tshwarelo di tla fihla ka ho sa fediseng pelo.

Hore re mpe re sebedise terene mohlolomong Mantaha tse pedi. Re tle re bone hore bakganni ba ditekesi ba tla etsang hobane ba nahana hore le bona ke bona feela be leng hore ba kgona ho laola maphelo a batho, ka baka la di-taxi tse ba di kgannang. Nka nahana kapa ka tla ka leano la hore ho iweng tereneng.

Ee, bahahlaudi ba bang ba na le thahasello hobane makeishene a tletse setso, mmino, dijo tse ikgethileng le histori. Empa ho hloka tshireletso le ditjhelete ho ka ba thibela.

Melao ekare dipetlele le di-clinic di be le ditulo tsa mabidi, tse lekaneng, bakeng sa batsofe tse fumanehang mahala kapa ka theko e theolehileng.

Re ile ra sala tseleng hobane re ne re felletswe ke petrol. Ra hloka le petrol-e garage pela rona. Mme ra qetella re robala ka koloing bosiu bo, ra letela thuso hoseng e ne e le boiphihlelo bo thata ka ho fetisisa.

Ke rekile tekete ena bekeng e fetileng ka tjhelete e kaalo ka mashome a mararo a metso e mehlano online, ho weposaete ya semmuso ka hora ya leshome hoseng. Ke maketse ebile ke kgathatsehile hobane ke ne ke itukisitse hantle. Mme ke kopa thuso hobane ha ke so e sebedise.

Eya, melao e laola lebelo la dikoloi le diteraka hangata ho fihla ho eighty kapa hundred kilometre per hour. Ho bolokehile mme ke nnete ebile ho bolokehile.

Ke tla bua le bakganni ho ba ruta hore basadi le bona ba na le bokgoni ba ho sebetsa ditekesing. Mme hwa hlokahala hore le bona ba fuwe monyetla. Sena se tla matlafatsa kgwebo le tshireletso bakeng sa bohle.